Ee ke nnete, metswedi ya dikgang ga ba sa tlhole ba sekaseka dikgang ka kelotlhoko jaaka pele ka gonne sa bone gela ga ba se dirang gela ga ba ka utlwa gotwe ba setse ba phasalatsa, ga ba tseye matsapa a go ya go bona gore go diragalang a go bona gore a se ba tlong go buang ka sone mo dipampiring gongwe mo dialemoweng a ke nnete mme seo se tlo go ba tsenya mo kotsing ka lengwe la matsatsi ka gonne gongwe ba tla phasalatsa tse di sa utlwiseng monate mme ba ba tseele dikgatho.

Indaseteri ya mmino ga e sa tlhole e le monate jaaka pele, gone yanong mathata a eteletse pele. Baopedi ba rona ga ba sa tlhole ba kgotsofalela mmino o ba o dirang ka gonne ga ba ungwelwe jaaka pele gela fa motho wa bone ga a ka ntsha mmino, rona batho ba re sa opeleng re kgona go record-a mmino o wa bone o mme re ya go e rekisa ko dimmarakeng tse dingwe re bone madi e re bone ga ba tla ka mmino wa bone o tlhwatlhwa, mmino wa bone o tswetseng diatla, o ba opetseng ba se bone madi a bone a a feletseng. Ke ka moo ke bonelang gore ga re sa ntse re ya ko pele mathata a santse a ka go nna teng go tlo go feleletsa yanong go sa tlhole gore go record-iwa mmino e le mathata fela.

Ga data ya ka e ka fela pele ga nako e ke e beileng e tlile go mpha mathata e le ruri ka gonne ke ne ke e beetse nako ya teng. Jaanong ke a go tlhoka go dira dilo tse dintsi tse ne ke tshwanetse go di dira di ile go ema go fitlhelela ke bona data e nngwe. Mme go ya ka nna gore data ya ka e ne e le teng, e nne e le dutse ke bolokesegile ke tshwanetse gore ke time dilo tse dingwe tse ke sa di diriseng mo mogaleng wa ka ka gonne ke tsone tse di tlabeng di njela data, di tlabe di dira gore ke sa kgona go dira dilo tse dingwe tsa botlhokwa.

Kgang tse di diragalang mo Aforika Borwa tsa ke matlhabisaditlhong, ga go batle gore ga utlwa selo se se diragalang mo Aforika o bo o se tsaya tsia. E batlisise, o itse gore se o ka se buang le se o se bonang o bona dilo tsa nnete e seng jalo dilo di tla sala le wena ka moso o tlabo o tshwanetse o arabele dilo tse o sa di itseng. Batho ba Aforika Borwa ga ke itse gore ke batho ba ba ntseng yang ga ba tseye dilo tsia, ba tletse metlae e le ruri.

Ditlhwatlhwa tse di ko godimo tsa data di ama batlhokatiro thata ka gonne batlhokatiro ga ba na madi, ga ba bereke ga ba na le tseno lepe le ba ka le dirang. Mme data e ko godimo dimo e ga ba kgone go nna le one ka gonne ga ba itse gore ba ka e reka ka eng, yanong di ba ama thata mo maphelong a bone lega ba ka re ba nna le data gore ba kgone go batla ditiro ga ba ka kgone go di fitlhelela, ke mathata a mathata.

Tsala dirisa mogala o o mo letsogong la gago mme o tsene mo mafaratlhatlheng o bone mo go kwadilweng Bolt-o teng, ga o bona e tla go botsa gore o e kgotlha App-e eo ya Bolt-o ya ka Sekgowa re e bitsa go e download-a mme e tlabe e go raya e re o tsenye ditlhokego tsa gago tsotlhe tsa gore o dula kae, o nna kae, ditlhokego tsotlhe tsa gago. Ga e fetsa e tlabe e go raya gore o tobetse gore o ya kae, ko nomorenh e feng, ga e fetsa e tlabe e go botsa gore o patela ka eng, a o patela ka karata gongwe o patela ka madi mo letsogong. Ga o fetsa e tlabe e go raya gore a o dumelana le rona, o bo o tobetsa one mogare gore ee ke a dumela, o fetsa le go tsenya aterese ke mo o tlabe re feditse teng, mme yone e tla tla e go lata.

Mafelo ke a mantsi, ke akaretsa le a dijo tota gantsi ga o ile go ja o dutse o bo o ba kopa gore o kopa go dirisa Wi-Fi, ba batla pele gore o reke dijo pele ga o fetsa go tsenya order-ra ya dijo ke gone ba tla go fa Wi-Fi ya bone. Mme seo ba se dirang ga se a tshwanela ka gonne ke Wi-Fi ya botlhe, re tshwanetse go e dirisa ka gonne e a patelwa ga ntse re reka dijo mme bone ba megabaru ga ba batle gore re e dirise re sa reke dijo.

Batsadi baka ba ne ba ntlhotlheletsa thata gore ke reke mogala wa letheka ka gonne ba ne ba tlhola ba ngongorega gore ga ba kgone go mphitlhelela ka nako e ba mpatlang ka yone ga ba itse gore le ga ba sa mpone ba a tshwenyega jaanong ga go na le mogala re kgona go bua re kgona go itse gore mang o ko kae o tlhokang le ga ba seo ga go na le sengwe se ke se tlhokang mo lapeng ke tshwanetse ke ba leletse ka nako. Mme se seo se ne sa dira gore ke nne le mogala wa letheka mme ba ne ba mpolelele gore ba mpha melao ya gore ga ke a tshwanela go tsena mo mafaratlhatlheng a sa tshwanelang ke go tsenwa ke bana, ga ke a tshwanela go lebelela dilo tse di sa tshwanelwang ke go lebelelwa ke bana, sa ka fela ke gore ke ba leletse le go ba re ke ba bolelele ga ke ba tlhoka.